Umculo ngiwubona kuyinto ebalulekile kakhulu kuthina, nje. Umculo uyakwazi ukuthi uzwe uphinde uzwelane. Usho ukuthi nami nesimo esikanje umuntu asuke ecula ngaso lowo mculo, uthol'ukuthi mhlampe ucula ngento eseke yakwehlela nawe njengomuntu. So, lokho kuyasiza kakhulu ukuthi sizwelane sibe ngabantu aba-right. So, yingakho ngish'ukuthi umculo uyinto ebaluleke kakhulu ngoba omunye umuntu kuyenzeka utholukuthi udlula esimweni esithize alalele loyo mculo loyo othize, uthi uyambona hlampe useyakwazi ukuhleka aphinde aveze izinyo.

Ukuba khona kwe-Wi-Fi kuyathuthukisa kakhulu uma ufunda noma ufuna imisebenzi noma unendawo yamabhizinisi, ngoba kuba lula ukuthi u-apply-e mangabe ufuna imisebenzi noma mhlampe ufuna ukwenza i-assignment noma ufuna ukuxhumana nabantu hlampe mayelana nebhizinisi lakho mawukuthi uwumuntu osomabhizinisi noma umuntu osebenza ngabantu abeza ebhizinisini lakho, hlampe bafike bahlale. So, uyakwazi ukuthi abantu ubahehe ngayo i-Wi-Fi. And futhi-ke kwezemfundo iyasiza kakhulu kuba lula kubafundi ukuthi benze ama-assignments esikole nje iwusizo nje kakhulu esikhathini samanje. Kubalulekile ukuba nayo.

Kubalulekile kakhulu ukuthi inkundla ibe nemibhalo yangezansi ngoba kufanele ikwazi ukuthi ifinyelele kuwona wonke umuntu okhona. Uma ingenayo imibhalo hlampe ikhuluma enye yezilimi ezingaziwa, kuba ngcono ukuthi mhlampe ime nolimi lweSingisi ngoba ibukeka kalula ngoba ulwimi lweSingisi ilona lim'elisetshenziswayo ukuze abantu baxhumane ezweni lonke. So, kubalulekile ukuthi lembhalo ibe khona kakhulu ngoba iyasiza ukuthi sikwazi ukuxhumana nento esisuke siyibuka ngaleso sikhathi, so kubalulekile ukuba khona kwayo.